Ingoma ebeyivunywa esikolweni mina ngisese lapho ngile ethi, number one, number one, number one. Ngiyo-ke leyo ebeyikhuthaza abadlali nabagijimi.

Ngingafanisa ngokuthi ingoma evane bayiqule abentwana ngile ethi, eluSizwe lo ebamaziyo abazange bambona, eluSizwe lo ebamaziyo abazange bambona.

Awa, umdlalo onjalo mina angiwazi azange khengize ngawo.

Awa, abantwana bavumelekile nabo ukuthi baye ematatawini wemidlalo amakhulu. Sekuya ngomuntu ofuna ukuphephisa umntwanakhe, ngombana lapha ematatawini wemidlalo emikhulu kugcwala abantu abanengi khulu begodu kunengi okumbi ekungenzeka. Bavumelekile abantwana bonyana nabo baye lapho, kodwana kuphephe khulu nababukela kumabonwakude.

Ungafakwa eenkolweni umdlalo lo kwentambo, kungombana abanye abantu abanayo ihlathululo yemidlalo le yabentwana. Kufuneka kube nomuntu ozoyijamela indaba le yemidlalo edlalwa eentradeni, bonyana ingene nayo esikolweni.

Mbono omuhle khulu bonyana nazo zitlolwe phasi, ukuze ihlale ikhona bonyana woke umntwana akwazi ukuyifunda phasi. Ukudluliselwa esizukulwaneni ngokhunye lokho. Kodwana nakutlolwe phasi incono khulu nayitlolwe phasi imithetho le yemidlalo.

Imidlalo yendabuko ngile yokugijima, yokududa ngemanzini, yokugijima isikhathi eside. Iminengi yona, ngile yokuphosa ilitje, yokugqumagquma.

Imidlalo yendabuko iqakatheke khulu emphakathini, ngombana abantwana kumele bazi bonyana imidlalo yendabuko ngiyiphi. Kufanele abantwana bayifunde imidlalo le, ngombana nathi sakhula ngayo imidlalo yendabuko. Ngombana imidlalo le kungaphinde kube msebenzi wakho owenzako nasele ukhula, kube yinto ezokungenisela imali esikhathini eside esizako.

Odlalwa ngekhaya ngilo wokududa.

yendabuko abantu ibahlanganisa lokha nakungananto ebangayenza. Abanye abantu ayikho into abangayenza kuyokufanelekile bona bahlangane, bahlanganiswa midlalo yendabuko.

lifunda okunengi, lifunda kobana imidlalo yendabulo ingayithuthukisa ipilo yomuntu. Futhi ilutjha liyasiza nalokha bonyana bangenzi izinto zobutsotsi, bangakhambi baganga. Bayazi bonyana imidlalo yendabuko ikhona, izobasiza futhi bangacabangi khulu izinto eziphuma endleleni.

ukufundisa imidlalo yendabuko ngeenkolweni, bonyana abentwana bazazi bonyana bafuna ukwenzani kusasa. Imidlalo yendabuko ivula iminyango eminengi ebantwaneni, uzakuthola ukuthi ukhona umntwana ofuna ukwenza umdlalo wendabuko kube mberegwakhe wakusasa. Umntwana mele azikhethele ibile abe enze imizamo yakhe yoke bonyana into le, yinto ayifunako.

Imidlalo yendabuko nemidlalo yanamhlanjesi ihluke khulu. Imidlalo yendabuko ilesikhathi kudlalwa emakhaya, kudlalwa ngeentambo, ngezinto abantwana abazenzela zona. Bese imidlalo yanamhlanjesi iyathengwa eentolo.

Imidlalo yendabuko ingadlalwa emaphaliswaneni, ngombana yoke imidlalo ekhona la eSewula Afrika, nanoma kukuphi yenzelwe bona kuphaliswane.

Imidlalo yendabuko uwusiza so, umzimba womuntu. Wenza ukuthi umzimba womuntu ube-flexy, amathambo womuntu ayaqina begodu akusilula bonyana umuntu odlala imidlambo avelelwe magulo. Yenza bonyana nehliziywakho ibethe kuhle.

Abantu abadala babuya kiyo imidlalo ye, bona bayazi kancono, ngombana khebayidlala ekuthomeni bayabagcugcuzela abantwana bonyana bayidlale, bangakhohlwa imvelaphi yabo yemidlalo. Ngombana kukhona imidlalo yesimanjemanje yanamhlanjesi kodwana yendabuko kufanele abantwana bahlale bayazi. Abantu abadala bayigcugcuzela njalo imidlalo le ebantwaneni, ngileyo indima ebayidlalako.

obonguwuthanda khulu umdlalo wendabuko nguloya wegqubsi. Umdlalo okubizwa bonyana yigqubsi, igcubsi lo kumele wence intambo le omunye ayibambe ngapha nomunye ayibambe ngapha wena wence. Wence bonyana intambo le ingafiki ikithitjhe la eenyaweni ngoba intambo le yahlangana nenyama yakho kutjho bonyana udoyile. Nako umthetho ebengiwuthanda khulu.

Imidlalo le ngekhaya iyadlalwa, abantwana basayithathela phezulu khulu futhi abantwana banjena bayayidlala imidlalo lena, ngombana thina nathi sadlala yona. Imidlalo esiyifundisa abantwana banjena nabathi bafuna ukudlala baphelelwe madlalo abazi bonyana benzeni, siyabanikela sibafundise bonyana thathani lokhu nalokhu nihlanganise nidlaleni nizokubona umdlalo uzokuba khona. Ngoba umdlalo lo senza bonyana ingafi imidlalo lena, ithathelwe ehloko ifuthi abantwana bangawulibali umdlalo lo.

engimaziko okungu-Caster Semenya, igama lakhe.

Kutjho njalo bonyana ifanele abantu bekadeni ngoba abantu bekadeni bekungiyo yodwa imidlalo ebayidlabako leyo. Abantwana banjena abasayidlali imidlalo le, nobana ufuna batjho ufuna ukumfundisa bonyana imidlalo lena idlalwa so abafuni bona, bafuna ukudlala imidlalo le ethengwako. Iye khona bayawudlala kodwana basuka msinyana kiyo noma sibazama ukubafundisa basuka msinyana kiyo njengamaketo.

kukuthi abantu abasayidlali imidlalo lena. Imidlalo le yagcina ngabantu abadala, abantu bakade. Sekuthandwa imidlalo edlalwa kumabonwakude, iye enjengebholo. Kodwana le yendabuko abantu abadala ababafundisi abantwana imidlalo le yendabuko, abasayifundisi kwabona, abasawudlali imidlalo le. Kungakho kunje namhlanjesi, okobana ingathuthuki emphakathini imidlalo lena.

Umsebenzi engithanda ukuwenza kuphothela ngombana nangiphothelako ngenza imali. Ngiyaphothela begodu ngikhambe ngiyokuthengisa, yingakho ngiwuthanda.

Ngathaba khulu mhla ngithola imali enengi mhla ngiphothela khulu. Ngaphothela khulu kobana ngathola imali enengi ngakwazi ukuthenga ukudla ngendlini nezambatho begodu ngakwazi nokubhadela iinkolodo zami zoke.

Evane ngikutlhoge khulu nangenza umsebenzi wami engiwuthandako mincamo, imincamo seyithoma ukungitlhayela la ngiyithenga khona. Ngiyasuka la ngikhambe ngiyedorobheni ngifike ngithole imincamo ingekho, lokho kwenza bona ngibuye ekhaya ngingakaphathi lutho, ngihlale iveke. Lokho kwenza bona umsebenzi engiwuthandako ujame begodu ngiphinde ngibuyele ngelinye ilanga ngiyithole ingekho. Lokho kwenza bonyana fanele ngibuye godu ngize ekhaya ngingakaphathi lutho.

Iye, abanye bayatlhogeka emsebenzini wami wokuzilibazisa ngombana kuyinto ethatha isikhathi begodu ifuna izandla ezinengi. Khengithi mina umsebenzi engiwenzako kunabantu abafuna ukuthenga, bafuna ukuthenga masinyana. Lapho mina isikhathi sokuqeda umsebenzi wami engiwuthandako isikhathi sakhona sibasincani kufuneka ezinye izandla lapho.

Umsebenzi lo ngiwuthanda ukuwenza nge-iri letjhumi ekuseni, kungombana umsebenzi wami vane ngiqedile ukuwenza wekhaya. Bese nakubetha isikhathi letjhumi ngithome ngenze umsebenzi wami engithanda ukuwenza.

Emisebenzini wami engithanda ukuwenza. Khangihlala ngihlezi nogogo, ugogo nguye owangifundisa ukuphothela. Ngifunde okukhulu khulu sengazi ukwenza izinto ezinengi, ngeengabagaba zakhona, begodu sengikwazi ukuphothela ukudlula ugogo.

Umsebenzi wami engiwuthandako lo uqakatheke khulu kimi. Kungani ngithi uqakathekile? Uqakathekile ngombana mina bengazi bonyana umsebenzi engiwuthanda khulu lo ungagcina sewungifakela imali, ungifakela imali ngingakholwa. Ngiyabona bonyana kungaba sibonelo esihle nangingavula ivikili ngalomsebenzi engiwenzako.

Nangenza umsebenzi wami wokuzilibazisa ngizizwa ngikhululekile begodu ngithabile ngombana ayikho into enye engithabisako ukudlula umsebenzi wami engiwenzako. Kuyenza bonyana ngingacabangi khulu izinto ezinengi zomhlaba uyanandipheka futhi ngiyakujabulela.

Umsebenzi engiwuthandako wona awukajwayeleki, akusikanengi umuntu aphothela. Ukuphothela kufuna isikhathi nesineke, akufuni umuntu ohlala ajarhile nofana onezinto ezinengi epilweni. Ukuzithokozisa nje, ukuthanda kwami ukuphothela ngakuthoma kancani kancani. Bengibona ugogo enza nami ngithathe inalidi ngenze kwagcina kuyinto engiyithandako. Wona awukajwayeleki ngoba akusi ngubani nobani ongawujamela lomsebenzi.

Iye, ngingakuthanda ukufundisa omunye umsebenzi lo engiwuthandako, ngombana ngibonile bonyana umsebenzi lo akusimsebenzi kuphela. Umsebenzi lona ngiyayithola nemali nangiwenzako, ungazithola unemali mihla nemihla.

Umsebenzi engithanda ukuwenza ukudlala i-Volleyball. Yibholo le oyithathako, oyinikela omunye kunenede hlangana.

Umnganami yena umsebenzi wokuzilibazisa awuthandako ngewebholo, uthi nakabuya emisebenzini akhambe ayokudlala ibholo nabantu abayidlalako.

Ingoma engisayikhumbulako ngile ethi, Mbobo vuleka, mbobo vuleka, mbobo vuleka, mbobo vuleka.

Ingoma eyenza abantwana bona bakhuthale ngile ethi, Igebhe engaka, hayi igebhe engaka, igebhe engaka, hayi igebhe engaka.

Iye, ukhona umdlalo wobungani weentjhabatjhaba engiwaziko.

Amatatawu wezemidlalo amakhulu hayi bonyana abantwana bayavalelwa ngaphandle ikinga akukaphephi. Lokha abantu nababanengi nabagijimele emnyango abantwanaba bangabalimaza akukaphephi.

Kungabambono omuhle khulu bonyana imidlalo le yesitradeni ufakwe esikolweni. Lokho kungathabisa abantwana khulu begodu abantwana angekhe bathi bafuna ukulova ngombana bayazi umdlalo wabo wesitradeni bazowuthola esikolweni.

Ngibona bonyana imidlalo yendabuko kufanele idluliselwe ngesizukulwana nangesizukulwana begodu nayo ingatlolwa phasi eencwadini.

Yendabuko ngilena efana nomrabaraba, iinketo.

Imidlalo yendabuko iqakathekile eemphakathini ngombana ngesintu kwakade vele nakukhulwako imidlalo ebeyaziwa ngiyo le yendabuko. Beyingekho eminye imidlalo ebeyingadlalwa thina eemphakathini begodu midlalo eyadlalwa bokhokho.

Imidlalo yendabuko edlalwa ngekhethu mirabaraba kanye neenketo.

Abantu uzothola bagcwele babungelele umangele bonyana kwenziwani. Uzothola bonyana bahlalele mdlalo wendabuko. Umdlalo wendabuko uhlanganisa abantu ngombana kumdlalo wesikhethu umdlalo wesintu abantu ebawuthanda khulu.

Ilutjha lifunda okukhulukhulu emidlalweni wendabuko. Iyafunda bonyana imidlalo le midlalo ebeyidlalwa bokhokho begodu imidlalo le yenza bonyana bangayokwenza ukulelesa kodwana baqalane nemidlalo.

Kufanele kufundiswe imidlalo yendabuko ngeenkolweni ngombana imidlalo le seyikhona nakumabonakude. Umuntu angazithola enza kubemsebenzi wakhe wobuphilo bakhe umdlalo wendabuko.

Ihluke khulu imidlalo yanamhlanjesi nemidlalo yendabuko. Imidlalo yanamhlanjesi midlalo yesikhuwa. Imidlalo abantu abanzima abathathela isikhathi ukuthi bayifunde.

Iye imidlalo yendabuko ingadlalwa emaphaliswaneni ngombana ngibona bonyana kungaba yinto ehle khulu leyo begodu ingakhukhumeza isitjhaba sekhethu bonyana ikhona into imitlomela ongayithola emaphaliswaneni begodu ingakhuphula isikhethu semidlalo.

Imidlalo yesikhethu isiza bonyana umzimba womuntu ubelula begodu umzimba womuntu ubelula khulu uqine nokuqina ubenamandla.

Abantu abadala imidlalo yendabuko bona bayazi khulu kusukela emandulo. Imidlalo ebakhule ngayo nabafundisa abantu abatjha imidlalo lena benza okuhle khulu. Benza bonyana abantu banjena ilutjha lingakhohlwa ngemvelaphi yabo ngemidlalo yendabuko.

Umthetho munye engiwaziko wendabuko kukobana kufanele kungabi nobulelesi obenzako nakudlalwako ungathathi khengithi mhlambe ikhathi umdlalo lo wamakarada. Ungathathi ikhathi ulebe ulufihle bese lokha nawubona bonyana uyadliwa uliveze umthetho loyo ujamile begodu uqinile.

Ngekhaya umdlalo wendabuko bawuthathela phezulu kusadlalwa abantu abadala basawudlala begodu bafundisa abantu abatjha ilutjha nabentwana abasakhulako uthathelwa phezulu khulu.

Awa akekho mina umdlali engimaziko umdlali wendabuko.